Iyabonakala imizamo karhulumende begodu uyalenza itjhuguluko emphakathini begodu uyazama bona abantu besifazane, abantu ababomma bazame ukwenza bazame bazibandakanye kwezokulima. Ngombana uyakhona bona amanzi mawangekho esikhathini sanje, amanzi askarisi khulu begodu awekho esikhathini esinengi. Urhulumende uyazama bona awathumele iinlori emakhaya begodu azame bona abatholele amanzi kamasipala bona uthumele abantu amanzi neenlori zakhona. Begodu wenza loke itjhuguluko bona abantu bahlale iinthelo zabo zithelile begodu bakhone ukudla ngesikhathi esirerhe.

Ngokwekolelo yami isimo sesomiso sibangelwa kukobana i-weather esikhathini sanje iyatjhuguluka kwamambala. Begodu izulu alisani ngendlela ebelina ngakhona begodu esikhathini sanjena siqalane nezinto ezinengi khulu ezibangela isomiso emphakathini. Begodu amanzi nawo yinto ebandakanyelayo esimeni sesomiso begodu esikhathini sanjena isimo sezulu sitjhagele begodu imvula zibakhona kwesinye isikhathi zingabibikho. Ingakho isimo sesomiso sitjhagele khulu esikhathini sanje.

Esikhathini sanjena ukudla kumotjhakala khulu begodu ukonga ukudla, indlela yokuthoma la ungonga khona ukudla ngukobana inyama yenziwa umqwebu begodu iyakhona ukuthi yongeke isikhathi eside kwamambala. Begodu ukudla esikhathini sanje ungakhona ukonga, ngokuthi uthenge izinto zibe zinengi ngendlini, ukghone ukuthi kuhlale ukudla begodu kuthathe isikhathi. Begodu enye into ongayenza bona ukudla ukonge, kukobana estolo mawuyothenga ukudla esikhathini sanje abantu bayalila so so ukudla begodu nje bayakhona ukuthi bonge ngokuthenga khulu eentolo. Eentolo begodu bayakhona bona bakubeke ukudla kube khona ngaso soke isikhathi.

Esikhathini sanjena isigaba sokuthi uthome bona ungathoma ukulima mawumumuntu ongumma wengubo. Esikhathini sanjena indlala irhagele khulu. Kuningi amakhaya la uthola khona bona ukatsu ulele eziko kungombana kUberega umuntu munye namkha akunamuntu oberegako. Esikhathini sanjena abantu abanengi bathoma ukulima basese bancani okwamambala. Esikhathini sanje, esikhathini esinengi abantu abantu bengubo mabangathi tjhumi bayathoma balila. Itjhumi ten years old bayathoma bayalila esikhathini sanje.

Emzimbeni womuntu mawungadli iintjalo, ungadli iinthelo ezihlaza begodu ungadli imirorho emzimbeni womuntu. Umzimba usuke utlhoge amanzi begodu utlhoga namandla bona utlhoga nokuthi uzilwele ezifeni ezinengi namasotja womzimba begodu ayatlhoga bona udle iinthelo ezihlaza ngombana imirorho ibalulekile kwamambala bona uyidle. Begodu iyasiza bona irhelebhise amasotja womzimba bona akhone ukuzilwela ezifeni ezinengi ngombana esikhathini sanje sibabantu sidla izinto ezinengi khulu kwamambala begodu nokugula esikhathini sanje kurhagele kwamambala. Kodwana mawudla imirorho kuyakhona bona umzimba kungasenani ukhone ukuzilwela ezifeni ezinengi.

Esikhathini sanjena amanzi abantu abasawongi ngendlela okujemde amanzi ongiwe ngayo. Esikhathini sanje amanzi ayaberega begodu aberega ukudlula esikhathini sakade. Ukuvalisa amadamu amakhulu wamanzi abantu bangakhona bona imvula iinkhukhula malinile izulu amadamu azele, bakhone bona bawonge amanzi ngokuwaberegisa ngokuwaberegisa ngokuqaphela. Begodu esikhathini sanjena amanzi umasipala angakhona bona, awandise ngokuthi atlhogomele iinthuthi zamanzi bona ziyaya ziyowathela na emadamini begodu bangakhona nokumba bona amanzi ahlezi akhona, amanzi abuya ngaphasi kwamanzi.

Esikhathini sanje urhulumende uyazama kwamambala bona abantu abalimayo makuze iinkhukhula abasekele kwezokulima ngombana uyakhona bona athumele iintende begodu athumele koke namanzi begodu athumele nokudla bona bakhone ukuqina nabo babe namandla wokuthi bakhambe bayokulima begodu bathome kabutjha phasi. Esikhathini sanjena kukhona urhulumende angakwenziko ngombana angakhoni ukuthi afake isandla kuhle kwezokulima. Begodu esikhathini sanjena banengi kwamambala abantu abalimayo kodwana esikhathini sanjena bakhona abatlhogako bona urhulumende abasekele ezintweni ezinengi begodu eentjalweni zabo ngombana bayamotjhakalelwa.

Mina ngibona begodu ngathi ezokulima ziyawuthuthukisa umnotho wenarha ngombana yinarha yethu ngombana esikhathini sanjena abelimi bayayenza imali begodu bayawenza umberego. Abantu abanengi batlhoga imberego ngaphandla begodu ezokulima bayakhona bona babaqatjhe balime bakhone ukwenza imali bathole imali, bondle imindeni yabo. Begodu bayakhona nokuthi abantu abalimayo bathole ukudla neentandane begodu zikhone ukuthola nazo ukudla ngombana esikhathini sanje indlala irhagele khulu e-South Afrikha, enarheni yangekhethu. Begodu kwezokulima zithuthukisa khulu umnotho weSewula ngombana, ziyakhona bona abantu bathole ukudla nokhona imindeni yabo.

Ukudla okulinyiwe akufani nokudla akufani nokudla okwenziwe ngesayensi ngombana ukudla okulinyiwe uyakhona kunamavithamini woke. Kunezinto zoke ongazenza begodu kunezinto ezinengi ezenza bona amasotja womzimba akhone ukuba rerhe begodu alwisane nokugula okunengi. Ukudla kwesayensi esikhathini sanjena kuba nokugula begodu kuba nezinto ezinengi kuza nezinto ezinengi begodu akunamavithamini njengalokhu okubuya emasimini.

Ezinye iindlela zokuvikela iinsetjenziswa ukuvikela iintjalo makuneewuruwuru, kukobana ngathi bangazakhela amatende bona zingakhoni ukuthola iiwuruwuru begodu zingakhoni ukuthola izinto bona zimotjhakale. Begodu urhulumende makanga khona ukuthi akuthathele ehloko bona iintjalo nabantu abalimayo bakhone ukuthola irhelebho ngayo yoke into begodu bangakhona bona babatholele iinlori zakhona abakhona ukuthi balime ngazo. Lokha makuneewuruwuru bakhona ukuthi bavikele nabo babererhe ngombana esikhathini sanje kunzima.

Iinthelo ezidliwako imigade ngile edliwa ziimfene ngentabeni nemitswiri ngile ebomvu edliwa zizinto entabeni. Begodu izinto ezidliwa ngentabeni okhunye oku-brown begodu okhunye okudliwako okuzimilelayo kunengi, kunengi khulu begodu nakho kuyamenza itjhuguluko ngombana kunengi khulu okudliwayo.

Iinthelo ezifuna umtjhiso kuze zikhule or begodu zikhone bona zidleke. Esokuthoma amasiri, esesibili imirorho, esesithathu amatamati, esesine mazambane, esesihlanu ama-peppers. Ngizo okumele zithole umtjhiso bona zikhule begodu zithole umsoqo bona zidleke.

Laba abahlala eendaweni ezitlhoga amanzi jemde bakhulume nepalamende begodu baqhumane naye bona bakhone ukwenza bona bathole amanzi begodu bathole nenlori ezizobarhelebha bona zibalimele begodu bakhone ukuthola nabantu abazokulima bakhone ukuthuthukisa umnotho weSewula Afrikha. Begodu urhulumende angabarhelebha, umasipala angabarhelebha ngokuthumela iinlori zamanzi, bona zibalethele amanzi bahlale banamanzi begodu bangakhona nokuthi izulu malinileko bakhone ukubekela bathole amanzi.

Abalimi ukuze bavikeleke bona bathole irhelebho lokha makuna izulu bangakhoni ukunethwa. Jemde bathole iinlori ezikghonako bona nabo zilime zibarhelebhe ngombana abantu bakade bebasebenzisa abodumbana bona bakghone ukulima namkha iinkomo bona zikhone nabo ukubarhelebha bona balime. Kodwana esikhathini sanje urhulumende angakhona bona abanikeze iinlori bona bakhone ukuziberegisa bakhone ukulima kuhle.